Ke qala pele ke fana ka mabitso a ka, dilemo, moo ke dulang teng, address-e le hore na ke a sebetsa kapa ha ke sebetse. Ha ke qeta ke fana ka account number ya bankeng moo, ke be ke arabe dipotso tse latelang tsa hore na credit score ya ka e lokile, le hore na tjhelete e ke kadimang ke ya bokae le hore na ke tlo e patala ka mora nako e kae.

Nna le banka ya ka re dumellane hore, ke tla siya fifteen ranta kgwedi le kgwedi. Ho etsa bonnete ba hore e dule e sebetsa ka nako yohle.

Ke kopa ho botsa hore na sekoloto seo ke se nkileng, ke se nkile le nako efeng, kgweding efeng, matsatsing a feng. Le hore na sekoloto seo ho sebedisitswe mabitso a ka a nnete na kapo ke dintho tsa bokunyata.

Ha o na le overdraft facility, banka e tlo o charge-a ditjeho tsa tjhelete eo o e sebedisang. E tlo tla e kenya tjhelete ya interest, ke yona eo e tlo charge-a le tjhelete eo wena o ntso o e sebedisa ho ya ka hore na o sebedisa bokae.

Ee, phapang yona ya bonahala kgwedi le kgwedi, le selemo ka selemo hobane ditjeho tsa dintho lemo se seng le se seng, ke ha eba di nyolowa kapo di theowa. Jwale ka mantswe ao, ha di no tshwana, ha di no tshwana, mme le tshebediso ya tjhelete ha e no tshwana selemo ka seng kgwedi ka kgwedi.

Ke dumela ke hobane, e le kopo ya hao ya pele ya karete ya mokitlane. Jwale ka hoo, ba tlo tla ba o beela mokgahlelong wa pele, eseng jwalo ka batho ba se ntse ba le mekgahlelong e pele.

Nna nka eletsa motswalle hore, a patale ditjhelete tsohle tseo a di kolotang mabenkeleng kapo kae kapa kae, e le hore credit score ya hae e tsebe ho hlweka, e loke, mme ka tsela eo hana qetelletse a wele lerabeng la ho adima ditjhelete ho bo mashonisa.

Motho a romelletsweng tjhelete o tlameha hore a penye star onetwenty, two, seven, seven hash founung ya hae, moo a tla romella PIN ya e-wallet teng, mme moo o tla tlameha hore a ye ATM-ong ya FNB moo a tla kgetha dithuso tsa ewallet withdraw cash. Moo teng o tla kenya dinomoro tsa motho a mo romelletseng tjhelete ka mora moo, a nto o kenya PIN eo ae thotseng ebe o tla kgetha tjhelete eo a hlokang hore ae ntshe.

Nka batla ho tseba hore na, ke hloka hore ke patale tjhelete e kae hore ke tsebe ho thola ditlhakisetso tsa hore premium life cover ke bokae. Ebe ke batla ho tseba hore na dinyane tseo ke tla di thola ka mora life cover eo, ha o ka ba le lefu nna ke tlo thola bokae. Le hore na life cover eo e kgona hore e anele batho ba bakae ba lelapa.

Motho ka mong o tlameha hore ha e kgethile life cover yeo, a kgethe motho yeo a mo tshepang, yeo a tsebang hore, le ha siya tsohle tsa hae ho yena, o tla sala a ntse a di hlokometse le lelapa la hae ntse le hlokometswe.

Hangata ha ke ye ke utlwisisi ntho tsa di-insurance, empa ke ntse ke tla ipha nako hore ke leke ho mamela.

Ha motho a tlo tjhentjha tjhelete, ya mose mawatle o tlameha hore a shebe exchange rate ya currency eo a tjhentjhelang tjhelete ya hae ho yona.

Ha le boloka tjhelete mmoho ka stokvel-a, le kgona hore ha selemo se qala January le patalle dikolo tsa bana school fees le ho lika ho iphedisa ka mora festive season.

Ke hore ha debit card e se e expire-rile, o ye bankeng e haufinyana le wena, moo o tla thola tataiso ya hore na o ka thola tjhelete ya hao ka pele ka potlako jwang.